Ee moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di-conference, ka tsela e e rotloetsang tlotlo boitseanape le borafi jwa setso go emela setso sa gago ka tlotlo.

Diaparo tsa basadi mo setšhabeng sa Setswana, di supa gore mosadi ke mang, o mo maemong a fe, o tlotla nyalo jang le gore o ikakantsha jang mo bathong.

Mo metlheng ya bogologolo baTswana ba ne ba apara diaparo tse di dirilweng ka letlalo la diphologolo, segolobogolo letshe la dipodi kgotsa dikgomo. Gone jaanong kopanyo ya setso le mophato wa seseng ka mebala, mesese le ditlhako.

Ke akanya gore ke moaparo wa German print o basadi ba baTswana ba o aparang mo meletlong ya setso, ke o montle thata o tletse mebala le botshelo. Masela a German print a tletse mabala a , o emela seriti sa setso fa mosadi a apara moaparo ono o bontsha tlotlo mo setšhabeng.

Nnyaa ga re ka re re diaparo tsa setso tse dintsha nama dile nosi ke tsone di rotloetsang bana ba ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane, tse di kaiwang di sa siamela batho ba basadi.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa ke karolo e bonalang ya boswa jwa setso, di dirisa mmala, popego, lesela le mokgwa wa go apara go supaganya setso sa motho le go tlhagisa dingwao, ditumelo le ponalo ya gago ya mo setšhabeng.

Metlheng ya bogologolo baTswana ba ne ba dirisa letshe, segologolo letlalo la kgomo, pholo kgotsa diphologolo tse dingwe tse di suleng kgotsa di bolailwe, lobaka letshe le ne le le teng ka bontsi mo tikologong.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le fashion-e tsa segompieno, di ka tshela mmogo ka tsela e e tlhamaletseng. Setso se kgona go tsena madi mo fashion-e.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le di fashion-e tsa segompieno, di ka tshela mmogo ka tsela e e tlhamaletseng. Setso se kgona go tsenya madi mo fashion-e.

Ditso di laola ka fa mosadi aparang ka teng ka go supa seriti, maemo le tlotlo. Diaparo tsa setso tsone ke ditsela tsa go boloka, go ruta le go tsweletsa ngwaoboswa ya setšhaba.

Ee fashion-e ya segompieno e e dirang gore diaparo di ka aparwa ke banna le basadi, e rotloetsa go lekalekana ga bong mo lefelong le le oketsegileng jaaka mabenkele, mo ditirong le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di na le seabe se segolo mo go fetolang tsela e basadi ba aparang ka yone, le tsela e ba lebegang ka yone mo setšhabeng.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso ka mebala dipaterone le dipopego, mme seno se ka nna bontle kgotsa tshenyo, go ikaegile ka gore a se dirilwe ka tlotlo kgotsa ka kgokagano ya nnete.

Dikao tse di farologaneng tsa diaparo tsa setso tsa basadi di tlhatlosiwa setšha ka go tsenya dipopego, mekgabiso le mekgwa e e modern, mme seno se rotloetsa tlotlo ya setso, maikutlo a boitshupo le kgolagano ya bašwa le ngwao.

Moaparo wa basadi o bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka go supa boitshwaro, seriti le seabe mo setšhabeng le fa go ntse jalo, ba santse ba na le kgatlhego ya go aparelela go itumedisa setšhaba e seng fela go ikgolaganya le bona.

Fashion-e e ka dirisiwa go latofatsa kgotsa go bontsha go sa lekalekaneng, go rotloetsa tlotlo le maatla mo basading, go tsenya dipalo tse di kgapetsweng kwa thoko mo ponong ya setšhaba, fashion-e e rotloetsa go amogela mefuta ya batho.

Setso se rotloetsa tlotlo, seriti le go apara ka go . Fashion-e ya segompieno yone e rotloetsa tokologo ya motho ka bongwe, maikutlo a botshelo le go iponagantsha, gantsi fashion-e ya segompieno e tsaya lesela la setso kgotsa popego ya moaparo wa boswa, mme e dirisa go ikgapela kgotsa kgwebo e seng ka tlotlo.